Temo, e bohlokwa haholo hobane e thusa ho hlahisa dijo, tse bohlokwa mmeleng ya motho, bophelong ba motho. E thusa hape le hore o tsebe ho hlokomela le ho baballa se leng sa hao. Temo e bohlokwa haholo nakong ena e re phelang ho yona, haholo holo hana jwale. Hobane hona le tlheko le tlhokeho e ngata ya mosebetsi. Mme ka temo, temo e thusa ho fa batho ba bangata metseng ba sa sebetseng mesebetsi. Le monyetla wa hore ba tsebe ho ikemela. E thusa hape le ho kenya letsoho moruo wa naha, eo re phelang ka ona hana jwale. Ka hoo temo e bohlokwa. Ho bohlokwa haholo hore motho a tsebe ka temo. A ithute ka yona, mme a tsebe ho e etsa.

Ke qadile ho etsa serapana, ke qala ka serapa se se nyane se se nyane. Mme ka nna ka di eketsa jwalo, jwalo ha nako e ntse ya ka dikga tsa selemo jwalo. Ka ho jala ka dimela tse fapaneng ho ya ka sekga sa selemo. Mme ha jwale, ke tlo thusa batho ba motseng e ke dulang ho ona hore le bona ba be le dirapana tsa bona. Ba tsebe ho etsa tjhelete jwalo ka nna. Ke tla qala pele ke ba fe dipeo, mahala. Hore ba jale hanyane hanyane dirapaneng tsa bona. Le bona ba nne ba rekise jwalo, ba rekise hore ba iketsetse tjhelete jwalo ka nna. Mme ha nako e ntse e ya, ha ntse re sekga sa selemong se di tjhentjhang, di tjhentjha jwalo. Tlanne re jale mefuta e fapaneng ya dijalo, ha mmoho le bona. Hore le bona ba kgone ho iketsetsa tjhelete e leng ya bona.

Re na le mefuta e mengata ya dipeo, e fapaneng. Re na le mefuta ya di tholwana. Re na le mefuta ya meroho. Moroho e tla e le di mefuta e menyenyane e dironti ronti tse nyenyana tsa dipeo. Di a fapana ho tswa ka hore na o jala moroho wa mofuta ofeng. Empa dipeo ha di tshwane. Tapole o e jala ka ditapole tse ding. O kenya tapole tlasa mobu, wa e kwahela, e tla melao tapole. Ha o jala sefate sa di tholwana, o nka lekalanyana le sefate le lenyenyane. O le kenya tlasa mobu, wa le nosetsa ho tla mela sefate. Empa ha ho jala meroho, o tla bona hore di na le mefuta ya dipeo e fapaneng. E menyenyane o tlamehang hore o e petele hantle. Tshimo ya hao e be hantle. Mme o jale peo ya hao, ho mele moroho.

Mahaeng mona batho ba na le tsela ya ho ikopanya. Ba sebedise sebaka se dutseng se sa sebetseng, ka tumellano ya maponesa kapa ya mmuso ho sebedisa ho sebedisa sebaka seo. Mme ba ikopanya, ba lema mono. Ba nto rekisa dimela tse ha se di metse meroho, ditholwana. Ba tsamaya mona metseng le metsaneng, ba kena ntlo le ntlo, ba rekisa meroho ya bona. Mme ba ntse ba beha tjhelete, ba e beha jwalo jwalo, ba nne ba reke ditholwana le dipeo tse ba di hlokang. Ha se e le ngata ka kgwedi, ke moo mo ba fihlellang teng hore ba ne ba tsipe hanyenyana hanyenyana tjheleteng eo ne e berekisitseng teng. Hore ba kgone hore le bona ka malapeng ba nne ba ithuse.

Ke nahana hore dihwai di leka ka moo di ka kgonang ka teng. Tabeng ya mabele teng, mabele ona ka nnete a dula a fumaneha ka nako tsohle. Mme le price ya teng e dula e eme nqa e le nngwe. Ha e theohe ha e nyolohe, mme e kgona hore motho e mong le e mong o kgona ho reka mabele. Empa tabeng ya ditapole, dihwai ka nako e nngwe di nang le hore di leme ditapole tse sa lekanang. O fumane hore ka nako e nngwe ya selemo haholo ha re kena mariheng, ditapole di ba leqeme. Ebe ha ditapole e le leqeme jwalo ebe price ya teng e ya nyoloha, jwale ebe ditapole di ya a tura. Ke nahana hore dihwai di ka leka hore di leme ditapole tse ngata haholo. Ho feta moo, moo se ntse ba lema teng hore di se ke nne tsa eba leqeme.

Ditholwana di thusa haholo, nakong ya hlabula. Nakong ya hlabula, ha hona mofutsana. Hobane, ha difate di thuntse. Difate di beile ditholwana ka mefuta ya tsona, di ntsha bodutu. Motho ha tloha feela oya sefateng okga ditholwana, o a ja wa kgora. Le bana habatle ka tlung ba ntse batlo batla nthwane le yane le yena ha ngata. Hobane ditholwana ka mefuta ya tsona di teng tshimong. Mme ba ikela moo tshimong ba ikgolela ditholwana ba itjelle. Hape, di thusa le ka mefuta ya di-jam le . Difate tsena kaho fapana di etsa di-jam le di tse fapaneng. Mme ho monate haholo hao di etsa, ka mefuta ya tsona ka ofela. Ha mariha a kena, di-price tsa dijo di nyoloha ka bo ngata. We na o na le jam ya hao ka tlung, o na le ya hao ka tlung, mme le a ja ho monate le bana.

Tjhe, ha se nnete taba ena. Ho se bone ka leihlo le leleng ho tlo dula ho le teng ha le sebetsa mmoho ka sehlopha. Taba e etsahetseng ke hore, nna le basebetsi ba ka re bile le ho se utlwane. Tabeng ya hore ba kene ka nako mang hoseng, ba tjhehise ka nako mang mantsibuya. Haholo jwang le nako ya dijo. Basebetsi ha se e le motshehare letsatsi le se le tjhesa, ba batla ho ya dijong nako e telele. Empa le motshehare e le hore hoseng ha ba kene hoseng haholo. Mme ha ke hlakisa ntlha ena ya hore ba leke ho kena e sa le hoseng, ho sa ntsane ho phodile hore ba kgone hore ba tjhaise ha o letsatsi le tjhaba ho tjhesa. Le teng hoba le ho se utlwanenyana. Ke nahana bona ba bone ke sa ba tshware hantle tabeng eo. Ha se nnete ho hang taba ya hore ha ke ba tshware hantle.